Ee, ndi ndi ndi nga ḓi wana ndi tshi kho u pfhumbudza vhathu ngayo soduku ndi geimi ine ndi a i pfhesesa vhukuma ndo no ḓi u wana tshikhala tsha u i tamba, fhedzi arali ndi tshi khou tea u ṱuṱuwedza vhathu ndi nga vha ṱuṱuwedza a zwo ngo leluwa ngori a si game ine vhathu vha to i pfhesesa zwo godi. Fhedzi ndi vhona ungari ndi game ine i nga funziwa thangana ya murole hanengei kha phuraimari wa ḓi vha gudisa gudisa nga dzedzi dzi basic level hu tshi khou itela uri vha kone u vha vha tshi khou guda maths na u guda game.

Mutogwa a thi hu ḓivhi ṱhamusi ndi errro kana vhukhakhi havho kana ndi to vha ndi sa ṱoḓi mutogwa ndi mutambo une a thi thu pfha kha luambo lwa tshivenḓa

Ndo vhuya nda tamba khadi nga maanḓa ndi tshi khou aluwa ndo ḓi wana ndi tshi khou tamba na khaladzi na ṱhama dza khaladzi ngori uyo mutambo kanzhi wo vha u mutambo u ne u tambiwa nga vhathu vha vhasidzana ro tamba nga maanḓa ro to aluwa ri tshi tamba. Tshenzhemo ine nda vha nayo nga hoyo mutambo a thi ḓivhi uri zwino ndi kha ḓi kona u tamba hoyo mutambo fhedzi a thi vhoni ndi tshi tshi nga hangwa ende ndi nga ri ndo ḓi phinesa wo nṱumanya nga maanḓa na ṱhama nnzhi dzine nda vha nadzo zwino vhutshiloni.

Kha mitambo ya sialala ndi ḓivha duvheke, tsetsetse, khadi, ndode, mufuvha nṋe we nda gudiswa nda u kona ndi tshifasi zwino tshifasi tshi dovha hafhu tsha vha mutshino wa sialala ndi ndi ndi ndi mutshino wa sialala fhedziha ngo uri ri vha ri khou tamba hezwi ri kho tshaina u awela kha mutambo wa sialala.

Kha muravharavha ndi ḓivha uri ndi mutambo wa sialala naho ndi a u ḓivha ndi u gudiswa tshikoloni u tambiwa nga vhathu vhavhili u tambiwa nga matombo a nga to vha matombo o fhambanaho nga muvhala kana nda shumisa matombo ane a shumisa zwiṅwe zwithu, fhedzi u tambiwa nga zwithu zwo swika thwelafu fhedzi miṅwe milayo i a fhambana zwi tshi khou ya ngori ni khou tamba na nnyi gai hu na milayo ine i a fhambana fhedziha miravharavha u takadza nga maanḓa u ṅwaliwa for khona tharu dza ṱanganywa nga mutalo kha dzi khonani ha kona u tambiwa kha khona iṅwe na iṅwe.

Ndi vhona unga ndi zwa ndeme u ṅwala hobby kha CV ngauri zwifha vhatholi nḓivho nga ha nṋe mutholiwa zwi nga vha dzi skill kana kutshilele kwanga nayo mi mi mitambo kana dzi hub hedzo dzi a ita uri mutholi a ḓivhe uri uyu mutambo we na u tamba u na daivesithi and inclusion nga ngomu naa, kana no practicer emotional intelligence nga ngomu naa kana zwikili zwine zwa nga nga u solver maths, u solver dzi problem zwi tshi khou ya nga hobby ine wa ita.

Mutambo une nda u takalela asi wa sialala une nda takalela u tamba na khonani yanga fhedzi ndi mutambo wavhuḓi wa chess hune u tamba nga dzi phono dzi king, dzi queen na zwiṅwe zwipiḓa zwa iyo geimi kana mutambo.